Le ndlela yocwangcisontsapho ayifanelanga ulutsha olwabelana ngesondo, ngakumbi olu lusesikolweni, ngoba abazukwazi ukuligcina ixesha lokusela iipilisi kwaye baza kulibala ukuzisela rhoqo.

Bantwana bam, ayilunganga le nto niyenza komnye umntwana, akekho umntwana onelungelo lokuntlonta omnye umntana. Ukuba niyaqhubeka ngale nto niyenzayo kuzonyanzeleka ndiyothetha nabazali benu.

Njengogqirha osebenza ezilalini, ndizothetha nomphathi wesibhedlele, ndimxelele ngale meko sijongene nayo apha esibhedlele yokuba namayeza angonelanga. Umphathi wesibhedlele izoba nguye oza kuxelela urhulumente ngale ngxaki sijongene nayo.

Iimpawu umzali anokuziphawula kumntana wakhe ezibonisa ukuba umntwana wakhe uqalisa kukuhlutsha luxinzelelo lwengqondo, impawu yokuqala, umntwana xa engasafuni ukuphuma kwigumbi lakhe lokulala. Impawu yesibini, xa umntwana engasazenzi izinto ebethanda ukuzenza.

Njengotishala ndizokuthetha nabafundi bonke besikolo, ndibaxelele ukuba akulunganga ukonakalisa izixhobo zesikolo, ngoba ukonakala kwazo kuzoba nzima ukuphinda zibe khona. Loo nto izodala ukuba kungasatyiwa esikolweni sethu. Nikhumbule ukuba kukho abafundi abakufunayo oku kutya, abengenako ukutya emakhayeni abo.

Isimilo soomongikazi yinto ekufanele ingaphuculwa xa kuthethwa ngeeklinikhi ezihambayo, ngoba oomongikazi abakwazi ukuthetha kakuhle nezigulana.

Ndibuhlungu ukuva ezi ndaba ngonyana wam, bendingakhe ndicingele ukuba angaba neempawu zoxinezelelongqondo. Amanyathelo endizowathatha ukuze unyana wam afumane unyango, ndizomxelela ukuba akakho yedwa kule nto, angathetha nam nangeliphi ixesha kwaye ndizohlala ndimnikeza ithuba lokuba abe yedwa xa efuna ukuba yedwa.

Amanyathelo endizowathatha kukucacisela inkosikazi wam ukuba iipilisi zibalulekile kuloo meko akuyo. Ndiyayazi ukuba akukho lula, kodwa ndizohlala ndisecaleni kwakhe.

Ndizokuziva ndinomonde, ngoba ndiyalufuna uncedo olulapha esibhedlele.

Kumakhwenkwe afuna ukoluka, kubalulekile ukoluka esibhedlele, ngoba oogqirha bayayazi into abayenzayo kwaye abukho ubungozi bokufumana izifo ezosulela ngegazi.

Njengomfazi ofana nawe, ndiyavelana nawe kuloo meko ukuyo. Ndiyayazi ukuba utshatele kumalume wam, kodwa mna njengomfazi ndisecaleni lakho, kwaye ndicebisa ukuba uye emapoliseni ngoku usaphilayo. Umalume akanalo ilungelo lokukuxhaphaza.

Andivumelani nale ngxelo ngoba iiklinikhi zasezilalini zikude kakhulu. Loo nto yenza kube nzima ukuba abantu bayokuhlolwa rhoqo.

Bantwana bam, ayilunganga le nto niyenza komnye umntwana. Akekho umntwana onelungelo lokuntlonta omnye umntana eMzantsi Afrika. Ukuba niyaqhubeka ngale nto niyenzayo, kuzonyanzeleka ndiyothetha nabazali benu.

Ukungafani kolwimi esibhedlele kundichaphazela ngokuba kukho ezinye izinto endingakwazi ukuzitsho ngesiNgesi. Loo nto idala ukuba umntwana wam angancedakali ngokwanelisekileyo.

Ewe ndicinga ukuba onke amadoda athandana nesini esahlukileyo kufuneka athathe inxaxheba kulwaluko esibedlela ngokuzithandela, ngoba wonke umntu unelungelo lokuba akhethe noba yeyiphi into afuna uyenza.

Ewe imali yenkamnkam evela kurhulumente iyabanceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo, ngoba iiklinikhi nezibhedlele ezinintsi zikude kakhulu ezilalini nasezilokishini. Imali yenkamnkam inceda abantu abadala bakwazi ukuqabela ibhasi baye ezibhedlele okanye eziklinikhi bayofumana iipilisi zabo.

Njengotitshala ndiza kuthetha nenqununu yesikolo, ndiyixelele ngale ngxaki ndiyibone kubafundi bam. Ndiyibuze ukuba asinokwazi ukuthatha imali ekwingxowa yesikolo sithengele abafundi isonka ukuze bazokwazi ukunikela ingqalelo eklasini.

Bantwana bam, ayilunganga le nto niyithetha komnye umntwana, ewe kowabo abathathi ntweni, kodwa loo nto ayithethi ukuba hlekisani ngaye. Ulungiselelo lwesikolo lokondla abafundi lubalulekile ngoba urhulumente akafuni abafundi balambe esikolweni. Loo nto ayithethi ukuba abantwana abatya ukutya okuphekwe esikolweni ababalulekanga kunani.

Iimpawu ezidla ngokuqapheleka kumntu oneswekile, impawu yokuqala, umbona ngokubila ebusuku. Impawu yesibini, iinyawo zakhe ziyadumba rhoqo. Impawu yesithathu, xa elambile ibangathi uzakuwa phantsi.

Njengotishala andinalo ilungelo lokukuthathela isigqibo ngomzimba wakho, kwaye akekho omnye umntu oza kuthathela isigqibo sakho. Wena kufuneka uhlale phantsi uzicingele ukuba ufuna ukwenza ntoni ngomntwana wakho, ukhumbule ukuba ayikophela kobomi oku.

Ndingabuyela endlini, ndiphinde ndibuye ngelinye usuku xa benawo amayeza.

Urhulumente uthi, wonke umntana eMzantsi Afrika unelungelo lokufunda. Urhulumente makakhe izikolo zabantwana abakhubazekileyo, kwiindawo abahlala kuzo bazokwazi ukufunda nabo.

Ndiyavisisana nawe kule meko ukuyo. Ezibhedlele naseziklinikhi bakhona oonontlalontle, uzofika ubachazele ngale meko ukuyo. Izabangabo abazothetha nabazali bakho, babacacisele.

Njengotishala wakhe ndicinga ukuba into emenze wangqala ngqo kum ngalo mba omngaka kungokuba uyandithemba kwaye uyayazi ukuba asoze ndixelele omnye umntu ngale ngxaki akuye.

Ewe ndicinga ukuba iiklinikhi ezihambayo zithatha indawo yamaziko okhathalelompilo, ngoba abantu abanintsi ngoku bafumana iipilisi zabo kwiiklinikhi ezihambayo.

Into endinoyenza kule meko, ndingabuyela ekhaya, ndigoduke.

Into endenza indikhathaze ngale meko kabhuti wam kungokuba intloko ekuphatha rhoqo inobungozi kwaye iyabulala.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam xa kuthethwa ngobundlobongela obusekelwe kwisini, i-gender based violence, kuthi qatha umntu ongutata ebetha umntu ongumama ngoba ngabantu abangootata abantu ababetha bade babulale abantu abangoomama.

Ndiyakucela mongikazi, ndicela undinike iipilisi zentloko ngoba ndinoloyiko lokuba ukuba ndingaphindela ekhaya, kungasa ndiswelekile.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam xa ndisiva eli gama lithi isifo somhlaza, ikhensa ndiye ndicinge ukuba ngumbulalazwe ngoba abantu abanintsi abanesifo somhlaza amathuba wokuba baphile mancinci.

Tatomkhulu, ugqirha ubona iimpawu ezikhathazayo kuwe, ngoko ke ufuna ukwenza iimvamvanyo ezingakumbi ukuze aqinisekise ukuba yile nto acinga ukuba unayo na.

Ewe ndicinga ukuba abantu abasezidolophini banofikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxakeka, ngoba iiklinikhi nezibhedlele ezininzi zivula ubusuku nemini, amapolisa avula ubusuku nemini. Kwaye zonke ezi, ezi nkonzo zikaxakeka zikufutshane nabo.

Mfundi, njengotishala wakho ndiyakucebisa ukuba ungasiyeki isikolo, ngoba umntu uyakwazi ukufunda abe ekhulelwe, kwaye akwazi ukukhulisa umntana wakhe abe efunda.